Mo setsong sa ka.

Ke akanya gore moaparo wa setso o ka apariwa ko meletlong jaaka di conference, ka gonne o tlabe o itlotla ka setso sa gago.

Moaparong wa setso sa basadi, o ke o naganang gore o montle, ke wa Batswana, Bapedi le maZulu, ka gonne o tshwanetse, yoh.

Moaparo wa setso wa basadi o ke o naganang gore o montle. Ke wa Batswana le wa Mapedi, ka gonne o bontsha bontle jwa mosadi le fa a itlotla ka mmele wa gagwe.

Moaparo wa setso wa mazulu o o bona fa mosetsana kgotsa mosadi a apere sekete a ntshitse mabele go bontsha gore setso sa bone ba tshwanetse go apara jalo Batswana o bona ba apere makgabe ka gonne ba thibela matsoele.

O bona motho a apere makgabe ya be e le Motswana. Fa o bona motho a apere mosese, ya be e le Mopedi. Fa motho a apere sekete fela, ya be e le moZulu, ka gonne ditso tsa rona di farologane, and-e le ditirelo tsa gona kgotsa dingwao kgotsa ditumelo, di farologane.

Diaparo tsa setswana tsa makgabe di diriwa ke kgetsana ya bupi, gore di kgona go thibela fa mosadi wa motswana a di apere, le ka letlalo la kgomo.

Meaparo ya basadi e farologane ka gonne fa mosadi a setse a nyetswe, o tshwanetse go apara moaparo o o rileng wa setso, le fa mosadi a sena ngwana kgotsa a sa nyalwa, o tshwanetse go apara moaparo o o rileng. Ga wa tshwanela go tshwana ka moaparo.

Ke akanya gore diaparo tsa setso le tsa di-fashion-e le tsa di-fashion-e tsa segompieno di ka tshelana, di ka tshela mmogo, ka gonne go na le batho ba ba ratang go apara diaparo tsa setso, go na le batho ba ba ratang go apara diaparo tsa segompieno, le ka meletlo go na le batho ba ba aparang diaparo tsa setso. Ga ba tshwanela go latlha diaparo tsa setso sa gago, o tshwanetse go di tlotla.

Fa e le ngwaoboswa, basadi ba apara diaparo tsa setso tse di farologaneng ka gonne go na le ditso tse di farologaneng. Fa mosadi e le wa moZulu, o tshwanetse go apara diaparo tsa setso sa gagwe. Fa mosadi e le Motswana, o tshwanetse go apara diaparo tsa setso sa gagwe, and-e o tshwanetse go itlotla ka tsone.

Ditiragalo tsa hisitori le diphetogo tsa loago, kgotsa mabaka a ikonomi, a ile a ama ka fa basadi ba aparang ka gona, ka gonne ba re basadi ba segompieno ga ba apare diaparo tse dintseng sentle go tshwana le basadi ba segolo-golo. Ba re gore mosadi o tshwanetse go tlhompha mmele wa gagwe, o tshwanetse go apara diaparo tse di thibelang dikarolo tsa mmele tse dingwe, ga a tshwanela go di ntshetsa kwa ntle.

Ka gonne ba tlhakanya fashion-e ya segompieno.

Ka gonne batlhami ba fashion-e ya ba segompieno, ba tsenya dilo tsa setso tsa kgale mo go tsa fashion-e ya segompieno, gore di kgone go nna dintle, batho ba di kgatlhegele.

Mosadi o tshwanetse go apara diaparo tse di tshwanelang mmele wa gagwe, le go bontsha gore o tlhompa mmele wa gagwe jang. Mosadi fa a apere seaparo, o tshwanetse go apara seaparo se se telele go bontsha gore o tlhompa mmele wa gagwe, le gore o nale botho jang.